Abadlali be-esport, le nto ibachaphazela kangangokubana xa uhleli phambi kwekhompyutha ixesha elininzi, amehlo azawungavumi deske adenge abe buhlungu kuye kanye kuye kanye ungaboni ngamanye amaxesha. Okanye umntu anciphe emzimbeni engaziqondi ngoba uloko ejongene neskrini sekhompyutha. Kodwa ke kwelinye icala ibanika amava kwanokufikelela kumanye amazwe angaphesheya ngenxa yokujonga ezookhompyutha ezo.

Umdlalo ebendinokuwudlala yi-FIFA Simulation game ngoba kaloku lo mdlalo ngoku sewukhona kwidijithali. Abantu bayakwazi ukuwudlala bekude, akunyanzelekanga into yobana bangqumbane phakathi kwindlu enye ukuze bakwazi ukudlala. Uyakwazi ukudlala nabantu belee eMelika, belee eChina, belee eSpain okanye eEngland kukhuphiswano lomhlaba.

Ewe, kufanele ithathwe njengemidlalo yokwenyani. Isizathu sokuba nditsho loo nto leyo kungokubana nangona ingafani ngqo nale midlalo efuna amandla omzimba kodwa nayo lena imidlalo iyayolula ingqondo. Loo nto leyo ifuna ubana ucinge ngokukhawuleza, ukuze i-opponent yakho ingakwegqithi ngokudlala le midlalo. Kwaye ubuchule kuyo yonke le midlalo. Kwaye ke nayo inayo ilayisensi egunyazisa ukubana isetyenziswe kule midlalo, i-esports. Ngoko ke kufanele ubana ithathwe njengemidlalo yenyani, njengoko ifundisa abantu kakhulu ngemidlalo emininzi ngaphandle kokubana bona balimale ngokwenyama.

Ndingabacebisa ukubana mabakwazi ukubhalansa ubomi. Bangakwazi uyidlala imidlalo, imidlalo yeevidiyo kodwa nabo ze bangazilahleli ecaleni ezinye izinto zobomi ngoba uxanduva oluninzi lulahlwa ngenxa yemidlalo yeevidiyo, umntu angazenzi izinto ebekufanele ukuba uyazenza, ebekufunele uzenza kwangethuba kwalapha. Ngoku ke makube khona ukubhalansa phakathi kwezi zinto zimbini, ubomi kunye nokudlala ii-games, imidlalo eyadijithali.

Hayi, akuyiyo imidlalo yabantu abazizityebi bodwa ngoba kaloku wonke umntu kuyafuneka ubana azilolonge, ahambe adlale nabanye abantu ukuze akwazi ukunxibelelana nabantu phandle apha.